Into endithanda ukuyenza ukuchitha ixesha kukumamela umculo. Ngesuku ke ndingathi ndiyaya kwiiyure ezimbini ukumamela didantse apho na apho nje ukudlulisa ixesha. Ngeveki ke ndingathi ndiyazithatha iiyure ezilishumi elinesine kuba ke iveki yethu ineentsuku ezisixhenxe kwaye alukho usuku olukhe lugqithe ndingawumamelanga umculo, nje for iyure ukuya kwiiyure ezimbini.

Kaloku le nto ilula, urhulumente makalungise izikolo zakhe afake amaziko emidlalo ezikolweni ukuze aphucule ezi zikolo. Abantwana nabo bazokwazi ukuba nemidlalo ezikolweni abathi bathathe inxaxheba kuyo. Makalungise amabala, alungise imihlaba ezikolweni khona ukuze izikolo ziphucuke zibe zibe namaziko emidlalo.

Ukubakho kwezemidlalo ezikolweni ziyazinceda izimilo zabantwana ngokubaqeqesha, ukuthetha, ihlobo lokucinga nohlobo lokwenza. Umntana owenza imidlalo wohlukile kumntana ongenzi midlalo, umbona ke lo mntana ngohlobo lwakhe lokuziphatha. Uyayazi into yobana abantu baphathwa njani, uyayazi into yobana kuthethwa njani nabantu. Akenzi nje wenza ngokulandela imigomo.

Kaloku apho uye uchithe ixesha lakho elininzi khona kwiindawo ezifana nalapho uye uthabathe khona ezemidlalo, kulapho ke uye uchithe ixesha elininzi nabantu abathile. Loo nto iye ibakhe ubuhlobo kwaye ibuqinise ngoba kaloku loo mntu okanye aba bantu uchitha ixesha lakho elininzi nabo kwaye bayinxalenye yento enkulu othi wena mntu udlalayo uyithandayo. Nenza into enye efanayo, le nto ithetha into yokubana nineenjongo ezibufana nokokuba omnye uzibona ephi ngelinye ilanga. Kodwa nisendaweni enye nenza into eniyithandayo, loo nto ke engenza into yobana nibe ngabahlobo kwaye ubuhlobo benu buqine.

Ukuba ungumfundi kwisikolo saselokishini kwaye unomdla wokuqubha kuyawunyanzeleka into yobana uthathe inxaxheba yokukhangela iklabhu apho ungatreyina khona for ukuqubha. Inzima ke into yezikolo zethu zasezilokishini ezingenawo loo mdlalo ngoba ngomnye wemidlalo le ethi idingeke ezikolweni kwaye abantwana bayifunde besakhula. Kuyawubaluleka into yobana kuthi ngokuhamba kwexesha urhulumente akhe ayijonge into yokuphuhlisa ezemidlalo apha ezikolweni engawushiyanga umdlalo wokuqubha ngoba ke abantwana banomdla kakhulu kulo mdlalo.

Ndingathanda into yobana kuqukwe ibhola ekhatywayo ekuthiwa yisoka ngelasemzini, i-netball, ii-athletics, ukuqubha ke ukutsho kunye netshesi. Kungamnandi kakhulu nokuba kungafakwa imidlalo yemidaniso kwizikolo zasezilalini.

EMzantsi Afrika ndingathi kuthandwa kakhulu umdlalo webhola ekhatywayo ekuthiwa yi-football or isoka ngelesiNgesi. Ukubonisa ukukuthanda kwalo mdlalo kwade kwafikelela ixesha apho thina bantu boMzantsi Afrika saye sabamba enye yeetumente ezinkulu ezweni zalo mdlalo, iFIFA World Cup ngo-twenty ten. Iyabonisa ke loo nto uhlobo esiwuxabise ngalo lo mdlalo apha kweli lethu loMzantsi Afrika.

Kwisikolo sam saselokishini kukho imidlalo ye-basketball, imidlalo ye-volleyball, imidlalo ye-netball, ibhola ekhatywayo, itshesi kunye nemidlalo yedrama. Ikhona ke nemidlalo yee-athletics.